Seabe sa metswedi ya tshedimosetso ya inthanete mo go tsietseng ka boitekanelo ke go phatlhalatsa tshedimoso e e seng yone. Batho ba ka tsenya tshedimosetso e e sa netefadiwang e e seng ya bongaka mme ya phatlhadiwa jaaka boammaaruri seno se ka kgaoganya batho maikutlo mme sa ba isa mo diphatseng.

Motho o ne a bonwa a lebeletse ditsela tsa kalafi tse di sa a sa ikemisetsa go amogela kgakololo ya beng ba dikgang tsa kalafi. Go bontshitswe ditshwantsho mo inthaneteng tse di supang gore tiro e e dirilweng ke ditlhopha tse di senang boikarabelo le tse di bakang mathata.

Fa re bua ka ditlhokego tse di kgethegileng tsa batho ba ba nang le bogole re tshwanetse go akanya ka gore, dithulaganyo tsa gone jaanong tsa ditirelo tsa boitekanelo di ikemiseditse go akaretsa ba ba humanegileng mme di tlhomamisa go ba thusa.

Go ya ka maikutlo a a tlhamaletseng batho ba ka se rate go duela ditshenyegelo tsa kalafi ka madi a bone gonne ba sena kitso kgotsa ba ikutlwa ba tlogela madi a bona go ya kwa ditshenyegelong tse di senang tshegetso e e lekaneng. Go duela madi ano, go botlhoka ka go tlhomamisa ditirelo tsa kalafi le go netefatsa gore direkoto tsa kalafi di a tlhoma.

Nnyaa, melemo ya setso ga e alafe Gonorrhea ka botlalo e ka fokotsa matshwao mme go e alafa sentle go tlhokega ditlhare kampo dipilisi tse di kwalwang ke ngaka. Go boloka botsogo go botlhokwa go batla thuso ya kalafi ya semmuso.

Ke rata gore mo bookelong jwa poraefete ke fiwa tlhokomelo e e potlakileng e e tletseng tlotlo. Ngaka le badiri ba nkutlwa sentle ba nkamogela ka boammaaruri, dijo le tsone di monate di phepafetse di dira gore ke ikutlwe ke tlhokegile. Ditirelo tse ke di ratang ke tse di nkutlwisang botlhokwa.

High blood pressure gantsi ga ena matshwao ke ka moo e bidiwang silent killer. Batho ba bangwe ba ka ikutlwa ba opiwa ke tlhogo, ba lapile kgotsa ba kokoana mo matlhong. Tsela e e molemo ke go itekanya madi kgapetsa-kgapetsa le go etela ngaka.

Badiri ba boitekanelo ba itemogela kgatelo e kgolo ka ntlha ya go thusa batho ba le bantsi. Go ba thusa re ka ba naya nako ya boikhutso, puisano le baeletsi le dithuto tsa go laola maikutlo. Tshegetso e nnye fela e ka ba thusa go tswelela ba dira tiro ya bona ka pelo.

Lelapa le setšhaba ke pilara ya tlhokomelo ya batsofe ba ba fa lerato, tlotlo le kemo nokeng. Mo gongwe lelapa ke lone le ba tlhokomelang ka mo gongwe setšhaba se tsenya letsogo, se bontsha gore go tlhokomela batsofe ke tiro ya botho e seng maikarabelo fela.

Kankere ke bolwetsi jo bo setlhogo, mme go e lemoga ka pele go boloka botshelo. Matshwao ka kakaretso botlhoko bo bo sa feleng, diphetogo mo letlalong, e e sa tlwaelegang mo mmeleng, go lapa thata kgotsa go fokola ka bonako.

Tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse go lekana mo mafelong otlhe gonne boitekanelo ke tshwanelo ya motho mongwe le mongwe. Le fa go sena batho ba le bantsi mo motseselegae ba santse ba tlhoka thusa ya kalafi jaaka ba ba mo motsesetoropong. Tlhokomelo e tshwanang e e thusa go fokotsa diphatsa go tokafatsa matshelo le go netefatsa gore mongwe le mongwe o nale monyetla wa go bona thuso ya kalafi.

Pension ya batsofe fa o nale dingwaga di le masome a marataro le botlhano kgotsa go feta, o nale tshwanelo ya go amogela pension ya puso. O dira jang? O etela kgotlha kgotsa office ya social worker, o tsaya omang ya gago ba tla go thusa go ikwadisa. O tla e amogela jang? E duelwa kgwedi le kgwedi ka banka.

Puso e nale seabe se se botlhokwa mo go fokotseng ditlhwatlhwa tsa melemo, segolobogolo go thusa batho ba ba amogelang madi a mannye ka go tshegetsa ditlhwatlhwa tsa melemo le go abela batho ba ba tlhokang dithuso. Puso e netefatsa gore batho ba ka kgona go reka melemo e ba e tlhokang.

Go letela thuso ya tshoganyetso mo bookelong jwa setšhaba ka lobaka le le telele go ka dira gore o ikutlwe o sa tlhokomelwa ke puso, seno se ka bakela maikutlo a go se tshegetse le go se itumedise. Go botlhokwa gore puso e nne le ditlhopha tsa go thusa batho seng mo seemong se se tshwanang, go netefatsa gore ba amogediwa ka tshireletso le tlhokomelo e e tshwanang.

Go thusa batsofe ba ba sa kgoneng go ya dipetlele ka ntlha ya madi, re ka kopa thuso mo pusong. Re ka kopa puso go tlisa ditshwanelo tsa go tsamaisa batho ba ba tlhokang tlhokomelo kwa dipetleleng kgotsa go ba fa ditlhwatlhwa tsa go ba thusa go tsamaya.

Batho ba le bantsi ba boifa go ya kwa ditleliniking le fa ba lwala thata ka mabaka a a jaaka go boifa dipego tse di botoka ba tshwenyegile gore ba ka amogela dikakanyo tse di tse di ka ba fokotsang tshepo, maikutlo a a sa , ditlhopha tsa kalafi tse di fetileng le maitemogelo a a sa itumedisang a dirile gore ba boife go tsenela mafelo a kalafi.

Dingwe tsa ditshosetso tse di tlwaelegileng mabapi le malwetsi a a sa foleng a tshwarang banna ke go tlhalosa sentle maikutlo. Batho ba akanya gore banna ga ba na maikutlo kgotsa go ikutlwa botlhoko, mme ka nnete banna le gone ba ka iponela di kgoreletsi tsa maikutlo.

Barutabana le badiredi ba sekolo ba tshwara seabe se se botlhokwa mo go go ja ka thulaganyo ya go ba fepa. Ke go ba ruta, go itshwara ka motlhala, go netefatsa tikologo e e tshegetsang. Ka kakaretso seabe sa bone se botlhokwa mo go tlhamaletseng ditsela tse di siameng tsa go ja mme seo se thusa bana go gola ka botsogo le go ithuta mekgwa e molemo.

Ke ka seabe sa setso le dikoloto tsa kalafi ya setso di thusa mo go fodiseng morago ga masetlapelo ka go rotloetsa go amogela ditlhagiso tsa setso tse di itumedisang.

Ditlamelwana tsa pholo le boitekanelo tsa bogodi di akaretsa go fana ka thuso ya bongaka tshegetso ya se moya le go netefatsa gore ba nale pholo e e nepagalang. Ditharololo tse di tlhomameng di ka thusa bagodi go tokafatsa bophelo le boitekanelo mo tikologong.

Go lemoga bolwetsi jwa phamokate kgotsa lebolelamading go sale gale go thusa ka gore kalafi e ka simololwa ka bonako go thibela mogare go anamela ba bangwe, go tokafatsa bophelo le go leelefatsa dingwaga tsa go tshela. Di tsela tsa go thibela di akaretsa go dirisa thibelo ya mogare e leng PrEP le dikgato tsa bo tsoselo, go itlhatlhoba kgapetsa-kgapetsa, go ruta batho ka bolwetsi jono, go fokotsa go dirisa dino le ditlametlo tse di ka kgoreletsang matsholo a siameng.